Hoya ka nna le tjhebeho ya ka, hore batsofe kapa bona batho ba baholo ba fumane ditulo tsa mabidi, polekeng tsa mahae. Ke hore ho hlokahala hore ho be le modulasetulo kapa moetapele ya boemong bo batlileng bo tshwana le ba batsofe. Hore a bone ka moo batho bana ba hlokang ka teng, kapa hona ho bonahala a tsebe ho bona ka mokgo batho bana ba sotleha ka teng. Ho lokela hore ho fumanwe moetapele kapa yena motho a tla etela batho pele. Ya batlileng a tshwana, a boemong bo tshwanang le bona bo.

Hlompho le boikokobetso Monghadi. Ne ke kopa re sekebe ra hatanang haele mona teng ke fihle pele. Mme ne ke kopa feela o nsuthele ke kenye koloi ya ka. Sena space ke se patalletswe ke nna, ke saka.

Kgwebo enana, nka e bula. Mme a qeta ho e bula, koloi eo nka kgonang ho e reka. Kapa e ke tlong ho e reka, ke tekesi. Mme tekesi enana e tlo kgona hore e amohele batho ba bangata, e palamise batho ba bangata. Mme e bulehile, ebile ka hare e phuthulohile. Batho ba tla kgona hore ba name ba iketle. Mme ba kgone ho bona kantle ho ka di ka di festere. Ba kgone ho sheba kantle. Mme ke bona e kaba kgwebo e ntshwanelang hobane ke motho ya tsebang ho buisana le ba ntho hantle. Mme ke motho ya maleme a mangata, ya tsebang maleme a mangata. Mme ke tla kgona hore ke amohele batho bohle kaofela, re bue ka maleme a fapaneng haeba e le batho ba maleme a fapaneng.

Tjhe, ha e le ho kganna ho tje ke ona. Ha ke ikutlwe ke ke bolokehile ebile ke phuthulehile. Mme hangata ke ke etse hore ha ele hore ke tjhahisitse le tjhaisitse ka morao ho nako mosebetsing. Ke ke rata hore ke emele ka morao ho nako, ha nako enono ya matekesi e dikoloi tse ngata tse phakisang mmileng. Mme ho ntho di se di sa kile e be le hona ke palamang ho ya ntlong. Ho kganna ho jwalo hona ha wa loka. Hobane dikotsi di etsahala ka pelenyana, mme ke ke tsa kgona ho qobeha.

Ntho e nngwe eo ke e tsebang e tswang renkeng. Mme nthwena ha ya loka, ke tlolo ya molao. Ke ho rekiswa dithethefatse renkeng. Mme batho ba bangata ha ba so e le hloko. Ebile hape renkeng ha wa bolokeha ka matsatsi a mang. Ebile ka morao ho dihora tse itseng, ka morao ho nako. Ha wa bolokeha hobane ke moo ho le ngwese batho ba seng ba ngata. Ke moo ba kgonang ho sa hlasela ha bobebe.

Tjhe, ha le sethuthuthu sona ha ke tsebe ho sa kganna. Mme nkekebe ka ba ka se reka bophelong ba ka hohang. Hobane kotsi tsa teng di a tshabeha. Mme kotsi tsa teng di isa lefung. Ho reka sethuthuthu ke ho reka lefu la hao. Hoba hang feela ha o fumana kotsi e be ho fedile ka wena.

Ee, tjhe e-hailing ke mokgwa oo nka ho kgothaletsang batho ba baholo, le ba seng ba kgathetse. Be eleng hore maoto a bona a kgona ho na ha kgone ho ba jara hoba sebakeng se itseng eya nako e telele. Lebaka ke hobane e bolokehile, mme o kgona hore o tlose sebakeng se itseng o ise sebakeng se itseng ntle le ho pota pota kapa hona ho ema ha ngata.

A na ke kantorong ya diterene mo. Ke qeta ho bona kotsi kapa yona ketsahalo e mpe, ya botsotsi. Potlakelang seporong sa terene se itseng. Le tla fumana monono, ho na le batho ba ntseng ba utswa diporo tsa terene.

Ha ele ka nnete, mmoho ileng ra ema ra fihla ra tshela mafura a teng. Mo kileng ka ba ka kopa ntlwana teng. Tjhe, ntlwana teng e ne e hlwekile. Ke ile ka rata ho sebedisa ntlwana eno kapa yona shopong mono, mo ne ke qala ho bona ntlwana e hlwekileng hakalo e sebediswang ke batho ba bangata. Ke tshepa hore beng ba yona bahlokomedi ba yona ba ka dula ba e bolokile ka mokgwa le tsela eno fela. Tjhe, yona e hlwekile le ka nnete.

Taba taba ya hore bo bo ra bo bakganni ba raditekesi kapa bona bo ntate ba kgannang tekesi. Batho ba kgannang tekesi, ba lwane ha ngata tjena. Ke hobane moruo wa naha o hodimo. Mme jwale le mafura hore wa tshele, a hloka hore a hloka theko e kgolo theko e hodimo. Jwale ba dula ba etsa dintwa tsena ka mokgo ka tsela ya hore ditheko di fokotswe. Hobane le batho ba palamang tekesi ba lwana ka theko e ba tlamehang bapalame matekesi ana ka ona.

Ha ele hoya ka nna. Ditshebetso tsa di-ambulance di a kgotsofatsa kae kae ebile ha di kgotsofatse. Tsela ke hore, bothata ke hore ha diyo ka bongata. Mme like di fumaneha ka bonyane. Nka fumana hore clinic-ing kapa sepatala se itseng ke tse pedi fela, sepetleleng se seng ke tse pedi fela. Mmuso o lokela hore o re o di reka ka bongata. Mme di be ngata sepatala se le seng se le seng, jwalo jwalo. Hore ha di batleha di kgone ho fumaneha. Bothata ke hore re di founela re le bangata. Mme ha di kgone hore di re anele kaofela.